Ewe, ndiyayidlala itenesi. Kodwa andiyidlaleli ukhuphiswano, ndiyidlalela nje ukuzonwabisa.

UMzantsi Afrika wenza umsebenzi omhle kakhulu. Yonke imidlalo yaba yimpumelelo akwabikho namnye umntu okhalazayo, benza kakhulu. Wuntshu, Mzantsi Afrika!

Ewe, ikhona inzuzo. Xa wenza into oyithandayo iyakonwabisa. Olo lonwabo yiyo inzuzo.

Andinalo ulwazi lwe-esports. Ngako oko andikwazi ukuyiphendula le.

Ayikho into esinokuyenza sobabini kuba asifundelanga ukwenza izinto ezifanayo yaye kuyafuneka khe sibe nexesha ngaphandle komnye.

Andinalwazi lalo mdlalo. Andinawukwazi ukuthetha ngawo.

Ndikhule ndithanda ukudlala upuca yaye sasiye sombe apha esitratweni sifake amatye. Uze umane uphosa ilitye libe linye phezulu, ukhe kancinci uphinde ubuyisele, ukhe kancinci uphinde ubuyisele. Wawumnandi kakhulu loo mdlalo.

Ndingeza nomthetho wokuphelisa ukulwa kwabadlali eqongeni lo mdlalo.

Ndingamkhuthaza ukuba afunde. Ukufunda akugugelwa.

Ewe, eli gama liyahambelana namaBhokoBhoko kuba kaloku kufuneka bebalekile, baxelise isitsibabhokhwe.

Ewe, ingangumbono omhle lowo. Eminye imidlalo yeebhodi enjengetshesi iyayilola ingqondo ukuba ibe krelekrele.

Bangenza imibutho yoomama balime, bavune, bathengise. Nabo bazotya ukutya okusempilweni. Futhi ke bayenze umbutho wokubaleka bezolulalule endleleni.

Andiqondi ukuba abantu bayayazi loo nto. Kanti ukuthatha inxaxheba emidlalweni yenza ukuba usebenzise ingqondo kakhulu nomzimba. Umzimba nengqondo ziyahambiselana.

Yho! Ewe, ubuhlobo Buyakheka phakathi kwabantu xa besenza imidlalo ngoba kaloku kufuneka nithethe, communication, nide nide nibe ngabahlobo.

Ewe, liyakhula kancinane. Lawuthi ukuze likhule kakhulu laziswe nasezikolweni, abantwana bazidlale ezikolweni ii-basketball.

Ewe, kwisikolo endandifunde kuso sasinayo imidlalo efana nentenetya efana kunye ne-netball kunye nesoka. Yayimidlalo eyayonwatyelwa ngumntu wonke. Nabazali xa sineethonamenti babesiza bazobukela, kube mnandi kube njeya.

Ewe, abantu abasebenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Imnandi into yokwenza into oyithandayo uphinde uyihlawulelwe. Loo nto ikwenza wonwabe. Nobomi obuphilayo buba mnandi, buyaphelela ngoba wenza into oyithandayo.